Abona bantu babalulekileyo ukuba ndibabulele ingaba ngumama, umakhulu, oomalume, ootanci, oomakazi, izihlobo zam kwakunye noodade nabanakwethu.

Eyona nto ixhalabisayo kukuba kwisixeko esikhulu uhlala nabantwana kukuba xa beye esikolweni bangangabuyi ngoba ininzi into eyenzekayo, ukuxhwilwa kwabantwana nokuba abantwana baduke ungacinganga, nokudlwengulwa, ukubiwa kwabo, nokuba batye izinto esikolweni ezingekho sempilweni eziye ziba zibe kanti ziyityhefu emizimbeni yabo.

Ndingadlala indima yokuba ndimbuze ukuba ufuna owuphi uncedo ndenze oku akwazi akufunayo. Nokuququzelela ukupheka, nokuququzelela ukuba oonozakuzaku babe khona, nokuququzelela ukuba izinto ezifana nee-service provider zokutya zibe khona, nabantu abadala ebefuneke bebekhona kwifemeli babe khona.

Andingekhe ndimfundise umntwanam ukuba enze utywala besintu ngoba nam andikwazi, ndingaye ndimse kwamakhulu ukuze afundiswe ngumakhulu. Nam ke ndibe khona xa echolachola ezo mfundiso kumakhulu wakhe.

Ibisenzeka kakhulu le nto koomakhulu bethu nakoomama bethu, kodwa ayinto endicinga ukuba ingenziwa kwabam abantwana okanye esingayenza nomyeni wam kwabethu abantwana. Ngokuba sikholelwa kwintoba izimo ziyadlula, awunode uthiye umntana ngesimo esenzekayo, ungamthiya ngendlela wena ofuna isimo sibe yiyo okanye loo ntsikelelo ayiyo ebomini benu.

Inqalatha linceda ukuba umkhwetha azive elungile, etyile, ondlekile, enikezela nangemiyalezo ekhaya kuba ekude nekhaya. Mhle umsebenzi wenqalathi. Uye enze umsebenzi ube lula njengoko oomama ngakumbi kungafunekanga beyile ehlathini, inqalathi ke lincede ekudluliseni imiyalezo.

Andingomntu uwutyayo umvubo ngenxa yentoba unida, udinga amasi. Amasi ke andiwathandisisi kakhulu, kwa iinto ezifana tshizi nobisi njengoba zisenza isikhumba sam singabisihle. Andiwuthandisisi kakuhle ke ngenxa yaloo nto kodwa ndikhulile ndiwutya.

Kundlela lolwaphulo mthetho siyabona uba iingingqi ngoku zineento ekuthiwa zii-forums ukuze zikhusele abo bahlala nayo. Yindlela ke yanamhlanje yokubonisa ubuntu leyo kakhulu kwaye yinto entle kakhulu ukubonisa uluntu ukuba busekhona ubuntu ebantwini.

Eyona nto abantu abangayaziyo ngobuKrestu ngoba kukuba kungqonga ekuqaleni, bungqonga ekubeni sadalelwa ntoni, sidalwa ngubani. Ubuntu ke buqala pha, ubuntu abuqali ngentoba kubekho amaXhosa okanye abaTswana njalo njalo, amaAfrika. Ubuntu baqala e-Eden xa kudalwa umntu, wathi uThixo basikelelekile. Uba siye sachana loo mbono wokuba ubuntu buvela ekudalweni bomntu abuyonto nje ikhiwe emoyeni, singaba sisizwe esiphilisana kakuhle.

Amantombazana azawuxovula ukuba kubekho isonka. Amantombazana azawuncedisa oomama ukuba babhake, bapheke, bahlambe inyama eye yaxhelwa ngaloo mini. Azawuncedisa ukuba baqinisekise akhona amanzi, kukhona ukutya, ikhona into ephungwayo eyenzelwe ootata abadala, zikhona iziselo ezibandayo ezenzelwe oobhuti abatsha noosisi. Baqinisekise intoba kucocekile nasendlini, abantu abafikeli kwindlu emdaka.